Fa ke tsentse sekotlolo sa dish-e ke tla nagana gore ge bana ba sa batle go sheba, ge ke sa batle bana ba sheba thelebišene le nna. Ke tla simolola go reka di-account-e tsa bo di-Netflix-e bo di-Showmax-e gore ke kgone go tla go di sheba mo founung ya me ko kamoreng ya me. Bana bone ba dule ko kamore ya boitisetso ba shebe channel-e tse e leng goreng di maleba ba tla di sheba jaaka dingwaga tsa bone di ba letla. Mme tse e le goreng ga ke batle ba di sheba ke tla di sheba ke le mongwe ko kamoreng ka nako tsa ka, mme mo founung kampo mo laptop-ong jaaka gompieno technology e le kwa godimo thata gore re tla dira ntho sengwe le sengwe se e leng gore re a di batla go di dira.

Go ka dira gore data ya ka e bolokesege, ke tla dira lenaneo mananeo a ka a go a dirisa ka tsela e nepagetseng e siameng e tla dirang gore ke kgone go dirisa sentle ke seke ka reka data nako le nako. Mme ke tla dira yalo ka go thoma ke dira mabaka a a siameng a botlhokwa thata mo cell-e phone-ung ya me jaaka go check-a bo di-e-mail-e, di melaetsa e le goreng e nepagetse kampo e batla go ntsibosa. Ka jalo ke tla kgona go somarela data ya ka le go sa tshamekise bana ka founu, ka cell-e founu ya ka mme ka jalo ke tla tshepa gore data ya ka e tla .

Ke tla thoma go ruta bana ba setse ba na le dingwaga tse di ko tlase ka tiriso ya thekenoloji le gore botlhokwa jwa teng ke bofeng. Le go ba beela melawana e ka ba thusang kampo e ka bafa maele gore ba dirise thekenoloji ka dinako tse di nepagetseng, mme tse dingwe ba shebe dithuto tsa bone tsa sekolo le go ba ka go e dirisa ka tsela e e nepagetseng jaaka go ba thusa ka tiro ya gae kampo dipatlisiso kgotsa kwa sekolong ge ba ruta bana ba bafe dilo.

Go bua ka mantswe jaaka bo-Siri ke di fetoge tse dintle tse e le goreng di re thusa ka nako tse dingwe tse di thata, jaaka gongwe le mo sejanageng go kgweetsa koloi mme ka tsela e nepagetseng tshwanetse o shebe tsela o seke wa tla o tobetsa founu mme Siri ka nako e berekang ka yone. Mme e tlile go dira mathata ka gore bothata e tlile go nna go kwala le go bala mme Siri o tlile go tsaya nako ya teng ya go ithuta go bala le go kwala. Ke yone fela mathata a e le gore a tlile go re fa one, mme yone e re thusa ka ditsela di le dintsi jaaka go dirisa founu o na le tiro e nngwe ka go batla dilo, maybe ka nako e le goreng ka potla-potla Siri ke ena a tla thusang ka nako tse tsotlhe.

Mangwe a mabaka a a tlwaelegileng a go dira gore batho ba sa utlwa mogala fa o lela ke mabaka a e le goreng gongwe tlabo motho a le busy ka mo ntle ka go tlhatswa diaparo tsa gagwe, kampo a le busy ka go kgweetsa sejanaga mme a kwa godimo kampo a shebile thelebišhene ke one mabaka a e le goreng ke one a tla dirang gore ba seke ba utlwa founu kampo a setse batho ba dira lerata. Mme a ka fokodiwa ka go dula ka nako tse tsotlhe o dutse o beile founu, o na le founu mo lethekeng la gago kampo mo kgetsaneng ya gagwe, ke one mabaka a e le goreng a tla thusa gore ge mogala o lela o e utlwagala ka nako e e nepagetseng.